Uxolo mhlengikazi, sekunesikhathi ngifikile lapha emtholampilo. Bengicela ukwazi ukuthi kungabe isikhathi esingakanani umuntu okuvumelekile okanye angalindela ukuthi asilindele?

Ubumpofu bukuphuca ilungelo lakho lokuzithathela izinqumo uma ungumuntu ophila ngokucela noma ngokuthola usizo ebantwini abahlukene. Umuntu loyo osuke kunguyena okusizayo, kuthatha inkolo yakhe nento akholelwa kuyona, bese eyiphoqelela ukuthi akube ngeyakho ngoba nakhu uncenge ukuthi akulekelele esimeni thizeni. Lokho okuba nomthelela omubi kuwena.

Abantu besilisa baziwa njengabantu abangakuthandi ukuphumela obala ngezinkinga abasuke bebhekene nazo. Njengomsebenzi wezempilo womphakathi kudingakala ukuthi ube nobudlelwane obuhle namalunga omphakathi. Okungabalwa ukuthi uyawahlonipha, futhi izinto abasuke bezocela ngazo usizo awuphumeli nazo ngaphandle kwegumbi la osuke ubanika khona usizo.

Umunyango wezempilo ungaqashisa ngokuthi ukhombise umphakathi imiphumela yokusebenzisa imithi engombombayi ukuthi iba nomuphumela onjani emntwini osuke eyisebenzisile. Futhi ungaqwashisa ngokuthi uma leyo mithi uyithole emntwini okuwuyena oyenzayo noma oyisabalisayo, umuthathele izinqumo ezingqala ezinjengokuba aye ejele ukuze engeke esakwazi ukuqhubeka ayisabalalise, futhi nabayisebenzisayo bezoyeka.

Isifo sofuba siyingozi kakhulu ngoba siyangena ebese sihlala sicashe. Ukungena kwaso kuyingozi ngoba siqale sihlasele izicubu zamaphaphu. Lokhu kwenza ukuthi amaphaphu avuvukale. Uma kusuka lapho kulimala izicubu zamaphaphu okuholela ekunciphiseni ukusebenza kahle kwamaphaphu. Kulandele ukukhwehlela kwegazi, lokhu okuholela ekuthanini kunciphe umoya ohlanzekile ongena ngaphakathi emntwini.

Ukuphuza amaphilisi ngokushesha kungathikameza ngokuthi, emqondweni usuke ungakafaki ikuthi usunalokhu ukugula. Manje sekumele ufake izinguquko ngokukhulu ukuphuthuma ngesimo sempilo yakho. Isimo sokuhlala endaweni, uma unesifo sofuba, kuvamisile ukuthi kuthuwe hlala wedwa endaweni ekude, ungasondelani nabantu ukuze ungeke ubathelele. Lokho kungaba nzima njengomuntu okujwayele ukuphilisana futhi nokuhlala nabantu. Izinkinga zokuphefumula nazo zingaba nzima ukuthi zelapheke.

Uhulumeni angasiza ngokuthi andise izikhungo zezempilo yomphakathi, okubalwa kuzona ama-clinics, nezibhedlela. Izimoto zokuletha imithi okungaba ngama-mobile clinics, ukuthi abe maningi endaweni ngendawo. Ukuhlanganyela nezinhlangano zomphakathi. Osonhlalakahle basemphakathini nabo bangaba neqhaza abalibambayo. Okunye kungaba ukubambisana nezinkampani zabakhiqizi bemithi. Leyo nkampani eseduze nendawo yasemaphandleni kube iyona esizayo ukufinyelelisa imithi kuleyo ndawo.

Izithuthi zasemphakathini zingalekelelwa ngokuthi uma kukhona ogulayo kubizwa i-ambulensi, abasekhaya abazame ukuthi bamkhiphele endaweni okuzoba lula ukuthi i-ambulensi ifike khona. Sekungaba ukuthi bamubamba ngendlela engeke imuthunuke, ukuze uma befika abezimo eziphuthumayo, bafike esendaweni la khona imoto iyokwazi ukuthi ihambe futhi iphinde ingene khona ikuze imunike lolu sizo aludingayo.

Baphathi basemtholampilo, angiqondile ukudelela ukusebenza kwenu, kodwa indlela esesilinde ngayo angiseneme neze. Kusukela ngifike la ekuseni sekuphele amahora ayisikhombisa ngihleli, akekho osichazelayo ukuthi kwenzakalani, nonke nizithulele. Ngabe iyona yini indlela yokusebenza leyo? Ngabe iyona yini indlela yokuthi ogogo bethu nomkhulu bethu uma bengaphilile okumele ukuthi nina nibaphathe ngayo ukuze bathole usizo lolu abaludingayo? Ngabe kuyezwakala ukube niyasichazela, kodwa nithule anisho lutho. Kumele senze njani-ke thina kulesi simo?

Engingathanda ukuthi abantu bakwazi ngemishanguzo yengculazi ukuthi, iyimishanguzo ethathwa usuku nosuku, usuku nosuku. Alukho usuku oyakuthi ngalo namuhla angizizwa engathi ngingayithatha, ebese uyeka kanjalo kungabi namphumela. Okunye ukuthi abantu abayithathayo kumele bazi ukuthi bazoba naso isifo engazuzuthi kuthi ababuyise njalo nje, kodwa kuyinto edlulayo. Yingakho kubalulekile ukuthi umuntu azivikele ngazona zonke lezi iy'ndlela ezikhona ukuze agweme ukuphuza iphilisi njalo njalo.